Nka kantsha merogo ya go tshwana le ya letlhabula. E baby marrow, cauliflower, garlic, green beans ditholo tse tletseng letlhabula. O ka leka go ja merogo e farologaneng le ka mmala mebala. Gonne e go naya dikotla tse di farologaneng dishes ke leloko la merogo ya broccoli, fresh peas di botlha di na le tatso jaaka letlhabula.

Dipanana le diapole di tlhoka tlhokomelo le kelotlhoko thata. Go tlhokega lefatshe le le rileng gore di kgone go gola sentle. Ka bobedi di na le ka mokgwa o o tshwanetseng go ka tlhokomelo ka o ne.

Go motlhofu go jala tamati. O kgona go tsaya dimela di le mmalwanyana fela tsa yone. Tsone tseo di ntsha ditamati tse di lekaneng go ka tlamela lelapa le le nnye. O itse gape gore botsididi bo senya moutlwaalo wa ditamati, ka jalo o seke wa di tsenya mo setsidifatsing. Mme go dirisiwa thata matsogo. O ka e kgetlha go tswa mo o e jetsweng teng kgotsa wa dirisa thipa go e sega.

Tee ya Rooibos ke tee eo e senang caffeine. Mme e tlotlwa gonne e na le boleng jwa molemo jo bo ka jo bo akaretsang go isa tlase. E kgonagalo ya kankere e babalesegile go ka dirisiwa mo maseyeng. Mme e dirisetswa go alafa ditlhabi mo maleng, go baba ga letlalo le bogwata jwa mengwato.

Diphetogo tsa boemo jwa bosa le go amana ga gona ga pula. Phetogo tse di feleletsa di tlisitse komelelo fa go le jalo, balemirui ba Rooibos ba bona bothata. Fa go le jalo ba rarabolola bothata ka go reka metsi go dirisa metsi ao a duelwang.

Le bone ba kopana le dikgwetlho tsa go tshwana le maemo a bosa le phetogo ya boemo ba bosa, e amanang le gone ga pula. Phetogo tse ke tsone dira di tlisang komelelo ene.

O kgona go di gadika. O gadike maungo kgotsa yone merogo. Gape e diriwa jaaka salad-e. Ga go le jalo go bonolo go ja go di ja. Mme o ka itumelela tsone.

Ka nna tamati, ditapole, dipanana, morogo, cabbage le beetroot, ke akanya gore ke tsone tse tse di setse tse di jalwang thata le go jewa thata mo lefatsheng. Gonne merogo, khabitšhe, beetroot le yone tamati, o ka kgona go ijalela tsone mo teng ga jarata. O ka kgona go ijalela tsone mo wa kgona go di tlhokomela fa o le motho e leng gore o a kgona.

Tamati, diapole, dipanana, ditapole, khabetšhe, beetroot ke akanya gore ke tsone gonne re kgona mongwe le mongwe kgone go dijala le go di tlhokomelela.

Di thusa le go di thusa thata le mo malwetsing, di thusa gape le mo temothuong.

Wine farming thata jaaka tsa Setswana. Ke nngwe ya dijalo tse di e leng diterebe.

Morogo, tamati, khabetšhe, carrots, beetroot.

Rooibos ke tle e le kgolo e ka dirisiwa jaaka setlhare go alafa malwetse le . Ke ka moo re bonang nyakang e nna e tlisa pharologano gore go ne ditshedi. Mme tikologo ya rona itshireletsa jang ka ntlha ya gore rooibos ke setlhare ke jang .

Gatetse mme mebele ya rona mo shuta farologaneng e di na le dikobo .

O tshwanetse o itse gore ke ke nngwe ya dijalo di thata. Mme go kgone go di lema.

Rooibos e teng jaaka tee. Metswako le dinolwa tse di monkgo tse di tswakanyegang mo metsing a mogote kgotsa a tsididi. Ka ditiriso tse di atologileng di tshwana le tiriso mo diteng tse di gatseditsweng.

E dirisiwa jaaka tseno. Mme e tswakantsweng ka metsi a tsididi ya re ga re fetsa go ja mme .